Dumelang, a ke bua le ke na le bothata jwa diphologolo tsa ka polaseng ya me. Dikgomo le dinku bo na le bolwetsi jo bidiwang foot and mouth disease. Ga ke kgone le go tse dingwe ka gonne tse di tshwerweng ke bolwetse bo, bolwetsejwa teng bo kotsi tota. Jaanong ke bona di botoka nyana ka ga ntse ke di metsi le letswai dinwa. Ke kopa le lena ga le na le bothata bo letswai le metsi, ke a leboga.

Go ya ka nna ke nagana temothuo ya rooibos-o e tlhatlosa ikonomi ya Aforika Borwa gonne rooibos ke tee e ba-Aforika Borwa ba e ratang e bile o tla e fitlhela mo mabenkeleng a a farologaneng, gape o kgona go e ka tlhwatlhwa e e kwa tlase thata. Ke ka moo kereng rooibos ke yone e e tlhatlosang ikonomi ya Aforika Borwa.

Nna ke nagana gore ke tsa ko dipolaseng ka gonne di tsentswe dikhemikhale tsotlhe tse di dirang gore di se ke di a bola, e bile tsa mo gae tsone ga di a dikhemikhale ebile ga di na gore di a bola leng. Tsa ko dipolaseng di kwadilwe gore di a go bola leng kgotsa di a go senyega leng.

Dithoro le mabele di na le seabe se se thata mo nageng ya rona ya Aforika Borwa ka gonne ke tsone tse di lemiwang di le dintsi mo nageng ya Aforika Borwa ebile batho ba le bantsi ba ja mabele mme batho ba le bantsi ba dira meletlo ka mabele le dithoro.

Balemirui ba dikgomo ba lebagane le mathata a mantsi totaa dikgomo, matlhoko a dikgomo, dikgomo tse di sa jeng sentle kwa dipolaseng. Nna ke nagana re kgang e ka go dikgomo kgapetsa kgapetsa ka gonne dikgomo di na le mefuta e mentsi ya kgomo e le e mme e le bokoa mo teng. Nama ya teng e sa siama, rekisetsa batho nama tsa teng di rekisiwe ka e e kwa tlase thata ka gonne dikgomo kgotsa nama ya kgomo ke yone e rekiwang thata mo nageng ya rona ya Aforika Borwa.

Nna ke ne ke tla ba botsa gore ba ikutlwa yang dinonyane kgotsa diphologolo tse dingwe di senya temo kgotsa dilo tse ba di lemileng ka teng ebile ba bona gore dilo di senya temothuo ya bone ba ikutlwa ebile ba tsaya karolo efe go emisa seo kgotsa go sireletsa se ba se lemileng.

Maungo a a tsenngwang go a boloka le perekise. Ee, a utlwagala sentle jaaka o a kgetlha mo setlhareng o bo oja. Ga a direge sepe tsentswe ko

Ke be ke tla reka cabbage, makwele, le spinach-e ka gonne dilo tse di na le dikotla di le dintsi ebile dingaka di a re rotloetsa gore re je tsone dijo tse.

Balemirui ba tla kgona go dira loan-u ba batla madi kgotsa ba batla go adima madi, ebile se se tla rotloetsa balemirui ba na le mathata kgotsa ba kopane le se ba batlang go se reka, ba tla kgona go dira di loan-u go rotloetsa le ba ba sa kgoneng go tlhokomela leruo kgotsa ditemo tsa bone ka go dira di loan-u.

ke le molemirui tshwanetse ke itse gore ke dijalo tse feng tse ke tla kgonang go di sekai e le mariga ke ise gore ke dijalo dife tse tshwanetseng ke dileme e bile tse ke sa tshwanelang gore ke sa di lema. Selemo makwele a lemiwa pele. ke itse le mmu gore ke mmu o o ntseng jang gore ke leme mo go ona ke seke ka lema mo mmung o ke sa go dijalo mo go one. maemo a bosa a siame go ka lema, ke seke ka lema fela.

Tlelaemete e tshameka karolo e kgolo mo temothuong kgotsa mo leruong tse re di lemang. Selemo batho kgotsa batho ba ba temothuo ba lema makwele e le selemo, e bile ba le temperature gore a e siame gore ba ka lema makwele a bone mo. Mariga go lemiwa diterebe ebile di jewa ka selemo mo temperature-ng e e siameng tota e na gape

Dimela tse o tla di fitlhelwang mo nageng, nna ke itse e le e e kwa nageng le setlhare se ba se bitsang ka sejatlhapi ba re ke sugar cane otla kgona go se fitlhela le sone kwa nageng.

Pele pele gone go dirisiwa diphologolo tsone tse di ya rona kwa masimong, diphologolodi ne di bereka thata mo letsatsing di goga tshipi go kutula tshimo kwa dipolaseng mme di ne di bidiwa thata ka gonne di ne di bereka mo letsatsing nako e telele.

Thekenoloji e na le seabe se se thata mo go ntsheng matlalo a diphologolo ka gonne e a ntsha sentle mme bogologolo ba ne ba ntsha matlalo diphologolo thekenoloji ke yone e leng botoka thata mo go ntsheng matlalo a diphologolo.